Vonelo ra mina i ku, vakhegula loko va tshamisiwe eka ndhawu ya vuhlayisi, van'wana a va khomiwi kahle. Va pfa va biwa van'wani va heleriwa mbilu. Se mina ndzi vona swi ri kahle ku va tshama na vana va vona ekaya, va hlayisiwa hi vana va vona hikuva vana va vona va ta va khoma kahle va va hlayisa hi ndlela leyi faneleke. Va tlhela va va ongola hi ku ya hi mavabyi lawa va nga na wona.

Ndzi lava kokwana va ya evuhlayiselweni bya vakhegula ni vakhalabye hikuva, ekaya a ka ha ri na munhu loyi a nga ta kota ku va languta e minkarhi hinkwayo. Hikuva hinkwenu hi va hi ri mintirhweni, vatukulu va va va ri swikolweni. Naswona kokwana Mashele va na naswona kokwana Mashele va na swiphiqo swa rihanyo leswi swi lavaka ku langutisiwa hi minkarhi hinkwayo hi madokodela kumbe manese lawa ya nga dyondzela swona.

Nkoka wa muhlayisi loko u dyuharile i ku va a ku pfuna eka leswi u tsandzekaka ku swi fikelela hi wena n'winyi. Hikuva swin'wana u nga hetelela u ti vavisa kumbe ku vaviseka loko wo ringeta ku ti endlela. Swin'wana nkoka wa wo va na muhlayisi i ku muhlayisi wa kota ku ku languta hi minkarhi hinkwayo, a tlhela a ku nyika maphilisi hi ndlela leyi faneleke.

Kokwana u fanele ku yisiwa evuhlayiselweni hikuva laha kaya a ku na munhu wa ku n'wi languta minkarhi hinkwayo. Naswona siku rin'wana a nga hetelela a ti vavisile. E vuhlayiselo byi ta va pfuna kokwani hikuva va ta tshama va va langutile hi minkarhi hinkwayo, va tlhela va va sirhelela ka makhombo. Naswona va ta va hlayisa, va ta va va ri mavokweni ya kahle.

Ku hlambisa, ku endlela swakudya, ku phakela tiphilisi, ku va dyisa, ku va languta, ku va tlakula loko va tsandzeka ku famba na ku va yisa exihambukelweni.

Ku hambana i ku nhlayiso wa le kaya, va hlayiseriwa ekaya exikarhi ka varhandziwa va vona. Va vona varhandziwa va vona nkarhi wun'wani na wun'wani, hi masiku hinkwawo. Nhlayiso wa vudyuhari wa vutshamo wona wu va wu ri kule na le kaya, naswona va hlayisiwa hi vanhu lava va nga va tiveki. Naswona a va voni varhandziwa va vona hi masiku hinkwawo.

Loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i mudyuhari un'wana ni un'wana loyi a nga mukhegula kumbe mukhalabye, loyi a tsandzekaka ku ti endlela swin'wana na swin'wanyana, kumbe a kurile a nga ha koti ku famba, kumbe a nga ha koti ku vulavula, naswona a tirhisaka maphilisi na ku pfuniwa hi vanhu van'wana.

Byi hakeriwa hi mali ya mfumo mali leyi va yi kumaka n'hweti yin'wana na yin'wana.

Ku va na mbilu ya ku tiyisela, ku vulavula kahle na va ndyangu, ku twisisa. Ku va na nkarhi na mudyuhari u kota ku vumba vuxaka bya kahle na yena, leswaku a ta kota ku ntshunxeka exikarhi ka wena na ku va u tshembeka.

Hi ku hakela ntsengo wo karhi n'hweti yin'wana na yin'wana ndzi nga tlurisi. Naswona hi ku n'wi lavela vukorhokeri bya kahle laha ndhawini leyi hi tshamaka eka yona.

Ku yisa murhandziwa wa vona endhawini ya vuhlayiselo kumbe ku lavela murhandziwa wa vona munhu loyi a nga ta a nga ta va hlayisela murhandziwa wa vona hi ndlela ya ntiyiso na ndlela ya kahle.

Ndzi nga n'wi hlawula hi ku ya hi swikili leswi a nga na swona leswi lavekaka ku kombisa leswaku u na vuswikoti ka nhlayiso naswona wa tshembeka.

Ina bya antswa hikuva ekaya ku tshama na vanhu lava va ku tivaka hi masiku hinkwawo, lava va tivaka leswaku u hlundzukisa hi yini naswona ku tsakisa hi yini. Naswona va kota ku ku tiyisela hikuva va ku tiva va tiva na xiyimo xa wena. Kaya ra vadyuhari ku tshama na vanhu lava ku nga va tiveki, naswona a va swi koti ku ku tiyisela. Vona va tele ku tirha ntirho wa vona va heta va helela kwalano.

Ndzi nga tiyisisa hi ku va ndzi hamba ndzi hlayela maphilisi ya vona loko va heta ku nwa. Naswona ndzi cheka, loko ku fika nkarhi wa ku nwa maphilisi ndzi va yimelela va nwa va ze va heta ndzi lo va languta.

Ndzi nga tiyisisa leswaku va dya swakudya leswi swi nga ta va nyika rihanyo, naswona ndzi va langutisa hi minkarhi hinkwayo loko va fanele va dya swakudya. Naswona ndzi nga va nyika kan'we leswi va va ka va swi navela hikuva katsongonyana a swi nge va dlayi.

Ndzi nga tshama hansi na vona, ndzi vulavula na vona, ndzi va kombisa vunghozi bya swilo leswi va swi endlaka. Naswona ndzi va kombisa leswaku mudyuhari u fanele a nyikiwa swilo swa njhani leswaku va ta kota ku hanya.

Home-based care i vuhlayiseri bya vadyuhari na vatsoniwa ekaya, laha vatirhi lava va tirhaka hi swona va taku va ta va kambela hi masiku na masiku va tlhela va tiyisisa leswaku rihanyo ra vona ra ha ri kahle. Mina ndzi vona yi fanerile hikuva ya pfuna naswona yi endla leswaku hi tshama hi karhi hi lemukisiwa hi rihanyo ra vadyuhari va hina na vatsoniwa va hina.

Nkoka wa vanhu lavakulu ku kuma muholo kusuka eka mfumo i ku va va kota ku hunguta vusweti, na ku tlhela va kota ku ti endlela swin'wana na swin'wana leswi swi lavekaka endlwini naswona ku kota ku ti hanyisa. Hikuva emindyangwini yin'wanyana, vanhu lavakulu va tshama va ri wexe naswona a va tirhi.

Tanihi nhloko ya muti ndzi nga veka ndyangu wa mina hansi hinkwavo ndzi va hlamusela leswaku, vadyuhari emutini wa mina va fanele va khomeka kahle va tlhela va hlayiseka. Hi ndlela leyi va va pfuna hi minkarhi hinkwayo va tshama va va langutile, na mina ndzi tshama ndzi va langutile. Naswona ndzi va endlela xin'wana na xin'wanyana lexi va tsandzaka ku ti endlela hi vona vinyi. Ndzi tlhela ndzi va languta leswaku va nwa maphilisi ya vona hi nkarhi.

Ndzi vona swi nga ri mhaka ya kahle hikuva etikweni ra Afrika-Dzonga ku na ku kayivela ka mintirho. Ndzi vona na leswaku mali leyi va va nyikaka a va fanele va endla kumbe ku engetela mintirho leswaku va ta kota ku thola vanhu, va kota ku tirha, va kota ku kuma mali.

Ndzi vona mali ya social grant yi nga ringanelanga hikuva laha tikweni ra Afrika-Dzonga ikhonomi yi tlakukile naswona nxavo wa swilo wu tlakukile swinene. Mali leyi yi hetelela yi va kumbe ku vonaka yi ri yitsongo hikuva, vanhu a va ha koti ku fikelela swilo leswi va swi lavaka kumbe leswi swi nga nkoka va fanele ku va swi fikelela.

Ndzi vona ti nga phakeli vukorhokeri bya kahle hikuva, vatirhi kumbe manese ya titliliniki ta le matikoxikaya a va swi koti ku khoma vanhu kahle. Naswona va tshama va karhi va ku a ku na mirhi loko munhu a ri ku vabyeni. Swilo swa xota swinene, mimirhi ya xota titliniki naswona manese ya kona na wona ya xota. Ku tirha vanhu lavatsongo.

Mfumo wu nga endla leswaku wu yisa kumbe ku deliver-a swilaveko swa ku fana na maphilisi na mimirhi hi xitalo na hi ku hetiseka. Va tlhela va endla leswaku va thola manese hi xitalo leswaku, manese ma ta tshama ma helerile ma ri kona ma nga xoti. Naswona va endla leswaku swilo hinkwaswo swi fikelela eka vanhu hinkwavo lava va vabyaka.

Nkoka kumbe mbuyelo wa ti-mobile clinics i ku va swi kota ku fikelela vanhu lava va nga koteki ku fika etitliliniki, lava va tshamaka kule kumbexani vanhu lava va nga ri ki na swo famba kumbe va tsandzekaka ku famba, ku va va kota ku kuma ku pfuneka.

Ndzi vona swi ri kahle swinene hikuva vanhu va le matikoxikaya a va koti ku fikelela swilo swi ri kule, naswona hi xitalo vanhu lava va tshamaka matikoxikaya va ngheneriwi ngopfu hi vusweti.

Loko ndzi vona ambulense yi hlwela ku fika, ndzi nga lavalava movha kumbe xo famba lexi xi nga ta hatla xi hatlisela ku n'wi heleketa, ku ri a ya kuma ku pfuneka hi xihatla.

Ndzi vona leswaku ku ze ti hlwela ku fika loko ku ri na tinghozi emagondzweni, hikokwalaho ko ku va ku ri na movha wun'we kumbe ambulense yin'we leyi yi tirhaka hi nkarhi wolowo. Mfumo wu va wu humese movha yin'we naswona yi va yi tirha tindhawu to tala hi nkarhi wun'we. Hi swona swi endlaka leswaku emergency services ti hlwela ku fika loku ku endleke nghozi yo karhi emagondzweni.

Ku va nyika sapoto na ku va kombisa rirhandzu, na ku va byela leswaku va ya ka ti-counselling, na ku va endla leswaku va nga titwi ingaku va hambanile na hina hikuva vona va va va vabya. Naswona hi va amukela hi ndlela leyi va nga xiswona leswaku na vona va kota ku ti amukela va tlhela va ti rhandza.

Ku kayivela ka vatirhi eka tindhawu ta vutshunguri ndzi vona swi nga lulamanga. Hikuva nkarhi wun'wanyana etindhawini leti ku va ku ri na vavabyi vo tala ngopfu, van'wana va va va vabya swinene ende naswona va va va lava ku langutiwa hi xihatla. Loko vatirhi va karhi va kayivela van'wana vavabyi va hetelela va lova va nga si kuma ku pfuneka.

Ndzi vona leswaku vavabyi va nyikiwa ndhawu yo tshama va kota ku tshama naswona va phakeriwa na mati, leswaku loko va ha rindzerile ku pfuniwa va va va rindzerile va tshame hansi naswona va ri na mati mo nwa. Naswona va va kambela leswaku a ku na vanhu lava va nga na vuvabyi bya xitshuketa xana, va kota ku hatla va va pfuna.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu nga engetela vatirhi leswaku vanhu va nga yimi eswibedhlele nkarhi wo leha va nga si pfuneka. Mfumo a wu engetele vatirhi eka ti-department hinkwato. Ku nga ha va ku ri kwale ka tifayili, ku nga ha va ku ri ka madokodela ni manese.

Leswi endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo ku tala ngopfu i ku va swibedhlele swa mfumo, swi nyika vupfuni mahala. Laha swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo swi lavaka mali kumbe ntsengo wo karhi ku va u kota ku pfuneka. Vanhu vo tala a va swi koti ku fikelela mali leyi lavekaka eswibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo.

Leswi endlaka leswaku ti-private healthcare ti durha ku tlula ti-public healthcare, i ku va ka ti-private healthcare ku ri na mimirhi hinkwayo leyi lavekaka naswona a swi talanga mirhi yi xota ku fana na le ka ti-public healthcare. Naswona ka tipublic healthcare vatirhi va hakeriwa hi mfumo ntsengo wo karhi, kambe ka ti-private healthcare a va hakeriwi hi mfumo naswona va va va tirhela khamphani yo karhi.

Vubihi byo ya exibedhlele xa mfumo i ku va nkarhi wun'wana ku tala ngopfu naswona a wu hatlisi u pfuneka. Naswona nkarhi wun'wanyana ku va na ku kayivela ka mimirhi yo karhi leyi lavekaka. Vunene bya swona i ku va u nga humesi mali, u ongoriwa mahala eka swibedhlele swa mfumo.